Ke nahana hore ba lokela ho fumana batho ba merabe eo. Ee, ba leka ka thata ho lokiswa, empa ka dinako tse ding ha ba etse jwalo. E ka nnang ya ba thohako ho batho ba mebalabala. Dipatlisiso feela di keke tsa thusa, ba lokela ho ya dibakeng tseo ba fumane batho ba ka hlalosang ntho e nngwe le e nngwe, lentswe ka lentswe.

Ka dinako tse ding ngwana a ka nna a bapala ka founu ya hao, mme a sa hlokomele hore o qeta data ya hao. Nna kene ke tla mo atamela hantle, ke hlalose hore na ke hobaneng ha a sa lokela ho qeta data ya ka?

Ke sa tswa reka data dihora tse mashome a mararo tse fitileng mme se e fedile. Le bapaditse hore data e, e tla nkamohela ho fihlela matsatsi a mararo. Sena a se amohelehe, ke batla tjhelete ya ka. Ha ele hantle ke ae batla hobane sena ke papatso ya bohata le mashano ho bareki ba lona. Tjhe, ha le etse hantle.

Ke kgetha ho fumana melaetsa haholo ya bohlokwa ka email-e. Ke e rata hobane e potlakile ebile e theko e tlase. Hape ke romella melaetsa ka di-email hobane e hloka data fela eseng airtime, yeo theko ya teng eleng hodimo.

Chatbot ke lenaneo la computer le etseditsweng ho etsisa moqoqo le motho, hangata ka mongolo kapa lentswe. Ha ke e rate hobane ha ena maikutlo a letho. Ho bua le motho wa sebele hwa kgotsofatsa hobane o fumana maikutlo a tshwanang le ao o fanang ka ona.

Motjha mmoho, ke kopa hore ebe lona ba thusang ka di-installation tsena. Ntshepe, menehelo ya hao e keke ya hloka thuso. Eseng feela ka ho fumana moputso, empa hape o tla fumana boiphihlelo kapa yona experience eo o ka e sebedisang ho intlhafatsa kapa ho intlafatsa

Ke dumela hore di-Wi-Fi ka bobedi di sebetsa hantle, ke di sebedisitse bobedi mme ha ke so ka ke bona kapa ke ba le mathata. Ke nahana hore mmuso o tsetetse haholo technology, ka hona ha hona mathata ka Wi-Fi ya bona. Ho sa tsotehele hore na ke batho ba kae ba hokahanang.

Ke dumela hore tsa kgale di entswe hantle haholo. Tsa hona jwale ha di kgahlise jwalo ka tsa mehleng ya kgale.

Ka ha ke rata ditaba, ha kena bothata ho patala tjhelete ya kgwedi le kgwedi ya diranta tse lekgolo le mashome a mararo, hundred and thirty rands ho company ya ditaba.

Mokgotsi, ka ha o tseba hore ke batla hoba influencer ya YouTube. O nahana hore ditaba tsa ka di lokela hoba mabapi le eng? Hape ke dihlooho di fe tse tlwaelehileng tseo nka kopanyang balatedi ba ka ka tsona?

Kene ke utlwa bohloko haholo. Kene ke kopa batswadi ba ka tjhelete ya ho reka data hobane feela ke utlwile pina eo ke e ratang mo radio-ong. Mme e hang ha ke leka ho e download-a ene ele siyo. Kene ke ikutlwa ke sa thaba ebile ke halefile haholo ka nako ele nngwe.

Ke leboha thahasello ya hao ya hoba, ya ho batla ho kena marangrang a rona. Marangrang a rona a ka akaretsa ho e batlang ele dikarolo tsohle tsa naha. Mme ka lehlohonolo bakeng sa hao, sebaka sa hao sena le tshebetso e ngata ka ho fetisisa. O tlameha feela ho kgetha package mme o kgethe hore na o batla ho patala kgwedi le kgwedi kapa beke le beke, ebe package ke ya hao.

Ha ke fihla moo ke rekileng teng. Ke tla leka hoba, ho e beha pela bona ba bone hore ha e hlahe founung ya ka. Ba lokela ho kgutlisa tjhelete ya ka, kapa ba letsetse mofani oo wa marangrang.

Ee, ke e mong wa batho ba tletlebang ka seo. Ha ho utlwahale hore re lokela ho shebella mananeo a tshwanang letsatsi le letsatsi. Re hloka ho shebella mananeo a fapaneng hobane ke seo re se patallang.

Motswalle, jwalo ka ha o tseba ka di-awards tsa mmino tse tlang. Kene ke nahana hore re bue ka yona hona jwale nako esale teng. Ke buile le Malome Tau, a dumela hore e adima koloi ya hae bakeng sa dipalangwang. Kene ke boetse ke nahana hore re apare dikipa tse kgubedu le marikgwe a matsho.

Ke dumela hore bana ba ka ke boikarabelo ba ka. Ho bolelang hore eng kapa eng eo ba e hlokang e tlameha ho tswa ho nna pele. Ee, mmuso o thusa mona le mane haholoholo ka phihlello ya Wi-Fi ya mahala. Le ha hole jwalo, hape ke boikarabelo ba ka ho kopana le bona bohareng. Kene ke tla etsa hore mokgwa wa ho fumana Wi-Fi lapeng ele hore bana ba ka ba se ke ba thatafallwa ke ho etsa mosebetsi wa hae wa bona wa sekolo o etsetswang hae.